Ntho e kgolo eo nka e etsang ke ho fana ka ntho e bitswang ka sekgowa ho thwe ke di-reviews nka fana ka maikutlo a ka marangrang a setjhaba hore batho ba kgone ho ipalla ka mokgo ke thusitsweng ka teng le ka mokgo ke ileng ka thaba ka teng ha ke ile ka fumana thuso eo ke neng ke e hloka ka nako eo, e nngwe e nka e etsang ke hore nka kgutlisetsa setjhabeng ka ho re mohlomong nka ya ho hlwekisa sebakeng sena kapa ka fana ka dintho tseo tse seng ke sa di sebedise hore di ka fuwa bana kapa batho bohle ba ka di hlokang.

Tlhokomelo ya bophelo bo botle ke ntho e kgolo e bileng e leng bohlokwa ho ma Afrika Borwa kaofela. Tlhokomelo ya bophelo bo botle re ka e fumana ditsing tsa rona tsa kokelo ekabang clinic kapa dipetlele tse kgolo tsa naha moo teng re fumanang dithuto ka mafu a teng matsatsing a ha jwale le hore na re ka itlhokomela jwang ha mafu ano ho a qoba kapa ho tswela pele ho phela le ona ha se a le teng re ka fumana ditlhare ra fumana tsebo hore re sebedisa jwang ditlhare tseo hore re lwantshe mafu a teng kapa hona ho itshireletsa ho mafu a teng. Ho itlhokomela ke ntho e bohlokwa le ho fumana bo tsebo ka bophelo bo botle le tlhokomelo ya bophelo bo botle. Ka ha batho ba ka kgona ho phela nako e telele le mafu e sentse ba na le ona kapa ba tseba hore ba qoba mafu a itseng jwang.

Ntho e tshosang haholo ka ditshebeletso tsa dipetlele tsa mmuso kapa dipetlele tsa mahala ke hore batho ba dieha ho thuswa neng. Mme batho ba dutse mono ba kentswe di-drip ba sa hlokomelwe ho sena mooki kapo ngaka e ntse e tla. Batho ba opelwa haholo ba emetse ho thuswa di line di telele. Mela e metelele ya batho ba tlo o thusa nakong o fumana o qeta nako e telele ho ka bang hwa thwe o kgutlele letsatsi le hlahlamang. Ntho e ntshositseng haholo ke ho bona le bana ba banyenyana maqheku le ona ka ho tshwana a fotse mela ena e metelele ho sa fuwe monyetla wa hore batho ba kulang haholo ba fetele pele. Sena se tshwentseng moya wa ka le ho tshosa pelo ya ka ka se ke se boneng.

Nka lakatsa hore nkgono re ka mo nka ka matsatsi a mang hore re lo mo kopanya le bomme ba mokgatlo mmoho le yena. Mohlomong sena se ka mo thabisa ka ha a ka qoqa kapo hona ho buwa tsohle tse sa mo thabising a lokollohile. Se seng hape se re ka mo etsetsang sona ke hore ka sontaha se seng le se seng re ka mo lata ra mo nka ra mo isa kerekeng. Mo e leng setho sa choir setho sa sehlopha sa mmino wa kereke ke motho a ratang pina haholo ke ya di kgolwa le ho dumela hore sena se ka mo thabisa haholo nkgono ke ntse ke le mothating wa ho mo etsetsa moketjana wa letsatsi la hae la tswalo ke ntho e leng kgale a e batla, mme ke nahana a ka e thabela. Ha re ka mo etsetsa haholo ha re ka mo etsetsa yona.

Motho ya batlang ho bula sekolo sa ho bolotsa sa lebollo o tlamehile ho ikamahanya le tsa bophelo bo botle ka tsela ena a ka atamela o ka atamela ditsi tsa bophelo e le ho fumantshwa ditlhakisetso le ditaba tse amanang le bohlweki. Ho itlhokomela hwa batho ba nang le mafu a sa phekoleheng jwaloka mafu a kang HIV o tshwanetse ho ya lekaleng la bophelo hape e le ho fumana setlankana kapa tumello e ngotsweng fatshe hore sekolo sa hao se ikamahanya le dipehelo tsa bophelo bo botle sena se ka thusa ho beha bana ba tla kena sekolo sa hao tlhokomelong e ntle le ho se wele lerabeng la mafu.

Ho nwa kofi ka sirilamunu le ho thusa ho fana ka di-vitamin matswai a bitswang vitamin c mmeleng. Sirilamunu le kofi di ka thusa hape ka ho fokotsa mafura a teng a bokellane mmeleng. Sirilamunu e thusa hape ho fokotsa hore meno a bole e fokotsa tsela eo dijo di jang meno a rona ka ona. Sirilamunu le kofi di thusa hape ka ho tshilo ya dijo ka mpeng. Dijo di kgona ho sileha hantle mme seo se ka fokotsa sekgahla sa hore mpa ya motho e bokelle mafura mme e none.

Lefu lena le o nang le lona ke lefu le kotsi haholo ho motho ya sa nweng ditlhare tsa hae ka nepo. Sena se bolela hore le mafu a mang a ka kgona ho nka monyetla le hore a batle ho kena mothong ya sa nweng ditlhare. Ho bohlokwa hore o phehelle ho nwa ditlhare tsa hao ka nepo hobane o ka kgona ho fokotsa sekgahla sa lefu lena le hore mafu a mang a se ka nka monyetla ka lona. Ho molemo hore o nwe ditlhare o ikamahanye le ditaelo tsa ngaka. Ka ha seo se ka o thusa hore boemo bona ba lefu lena bo hatellehe haholo moo eleng hore le ha se re ra bo check-a re ka fumana bo o se bo sa hlahelle, empa hee o behe ka hloohong ya hao hore le ka kelellong ya hao hore le ha lefu le se le sa bonahale ha le check-wa ha ho bolele hore le e fedile. Seo se mpa se bolela feela hore o nwa ditlhare tsa hao ka nepo mme wa di tshepahala.

Batho ba tshwerweng ke lefu la HIV nkare ke bona ba se ba tshwarwa hantle ho latela tsela eo ne ba tshwarwa ka yona pele motho ya neng a na le HIV ditliliniking mona o na neng nwa o ne a nenwa ekaba baoki kapa batho ka kakaretso hona jwale. Lefu la HIV e se le lefu le amohelehileng setjhabeng ho batho ba seng ba na le bolokolohi hore ba ka phela le batho ba nang le HIV le ditlhare se ba di fumana ka tsela e bobebe ditleliniking mona ka ha ho se ho na le lebokose la moo a kenyang dinomoro feela tsa di thotseng mo e leng molaetsa wa phone o di kenya moo hore a thole ditlhare tsa ha e sa botse mang kapa mang. Ka ha ke ntho e bobebe haholo e entsweng ho ba fihlile hoseng haholo ho fihla ka nako ya e batlang feela, ho fihla a kenya nomoro eno. A nka ditlhare a tsamaya ka tsela e tshwanang le katamelo ya batho ba nang le HIV ho batho kaofela ditliliniking mona se batla e le betere ka ho batho ba jwalo ba se ba amohelehile haholo setjhabeng.

Ntho e kgolo ka ho fetisisa ke ho amohela maemo ao le phelang ao ka ona a tshwaetso ya kokwanahloko ya HIV. Le ka qala pele ka ho itlhokomela mme la tshepahalang ho le tshepahalane le sebedisa le dikgohlopo nakong ya thobalano. Le ka beha lefu lena taolong ho le ke keng la kgona hore le fetela ngwaneng ho mme e ka ba moimana ntho e kgolo le tlamehang ho etsa ke ho tshepahala ditlhare tsa lona. Le nwe ditlhare tsa lona hore sesole sa mmele se se matlafale le hore lefu lena le se ke la ja setsi haholo mmeleng. Hoo leka bang tlokotsing ho leseya le e lemuweng ka nako eo le ka bang tlokotsing ya hore lefu lena le fetele ho lona. Ho bohlokwa haholo ho itlhokomela ho ja hantle, ho nwa metsi le ho hlapa matsoho ha le tswa toilet le nwa ditlhare le itlhokomela. Ngwana o tla hlaha a matlafetse a phetse hantle.